Ditshenyegelo tsa mo ditoropong, jaka mowa o kotsi, lerata le kgatlhego, di ka tsenya mo mathateng boitekanelo jwa tlhaloganyo le mmele o lepalepana le tsona. Re ka dirisa go itshekatsheka mo mafelong a a nang le moya o phepa, go iketlisa mo mafelong a kutlwelelang moya, go itlhokomela phebelo ya dijo tse di nonofatsang mmele, go tshela botshelo jo bo itekanetseng ka go nna le matshelo a a botsong.

O ka araba ka bonolo o re ee ke tla apara diaparo tsa khutsafalo, go tlotla botshelo jwa gagwe le go bontsha kutlwelobotlhoko. Hlompho eno, e bontsha tlotlo, tirisano le setso sa rona mo dinakong tsa kutlwelobotlhoko.

Ee, go a tlhokegala gore batho bantsho ba nne le tokologo ya go tlhopa. Go apara lesire le lesweu ke tsela e ya sentšha ya go itshupa sentle. Fa moaparo wa setso o emelang ngwao le boswa, go farologana ka diphitlhelelo go tlo etsa tlotlo ya ngwao le boikgetho.

Tiragalo tsa hisetori le diphetogo tsa loago, di fetotse moaparo wa basadi ka go ba naya tokologo le seriti. Ka nako e ntšha, basadi ba simolotse go apara diaparo tse ba di gogelang eseng fela tse di dumelwang ke setso. Mabaka a ikonomi le one a dirile gore ba ikemele, ba dire mo mafelong a a rileng. Mme seo, sa ama le tsela ya bone ya go apara ka o hlompha, moaparo o o ba emetseng sentle mo setšhabeng.

Ka letsatsi la ngwaoboswa mo lefelong la rona, batho batsho ba rata go apara diaparo tsa setso tse di jaaka seshweshwe dress. Mo basading, dituku, makgabe a mosweu le a mebala, tsa bogololo le marukgwe a setso mo banna. Gape ba ka apesa letshega le masela a a nang le dipaterone tsa ngwao. Diaparo tseno, di emela tlotlo, setso le boikgantsho jwa semorafe.

Ke nagana gore moaparo wa shweshwe ke o montle thata mo basading, o na le mebala e mentle, dipaterone tse dirileng tsa setso. Gape o dira gore mosadi a bonagale boitshepo a tlotlega. Ke rata ka gore o kopanya ngwao le botaki, mme o ka apesiwa mo ditiragalong tse di farologaneng.

Phitlho, ditlwaelo tse di diriwang go phepafatsa ba lukisa di akaretsa, go tlhatswa diaparo tse ba neng ba di apere mo diphitlhong, go fula mosi, go tukisa phepa tsa setso kgotsa setlhare, go tlhapa ka metsi a a nang le ditlhare tsa setso, go dira thapelo ya go itlhotleletsa le go neela setlhabelo sa go leboga badimo le go ba kopa boitshwarelo. Ditlolo tsena di dira gore ba losika ba boele mo botshelong ka kahiso le phepo ya semowa.